Yho, kumaxesha esiphila kuwo kunzima ke uthelekisa phakathi kwebhasi neteksi. Kodwa ke ndingafane ndithi yibhasi ekhuselekileyo ngoba okokuqala, ibhasi inkulu kunezinye izithuthi ezilapha endleleni. Loo nto leyo yenza xa ingene engozini isithuthi esithanda ulimala ibe sesincikane kunayo. Okwesibini ibhasi amendu wayo awekho maninzi kuhlobo lokubana ngaba xa kufuneka imile izawube ithatha ixesha elide ide ingquzulane nezinye. Kwaye nendlela abantu abahlala ngayo ebhasini iphezulu enkcochoyini ngoko ke abafane bachaphazeleke kwiingozi ezide zibe yingxwelerha kufana neeteksi.

Ayikho enye indlela ngaphandle kokuba ndithethe nabantu abasecaleni kwam okanye ndithethe nomqhubi kuba kaloku zizawube zingekho. Xa ndilibele isipaji esinekhadi amathuba woba ithi kanti imali ebendinobhatala ngayo apha esipajini maninzi. Lilonke ndizawunyanzeleka ndizamile ucenga umqhubi lo webhasi xa ndiza kwehla ndimcacisele into endenzekelayo. Angathatha ke nomfanekiso wam ukwenzela xa ndiphinda ndikhwela ebhasini yakhe athi mandinqomfe kabini itikiti eli le bhasi, ndinqomfele nolu hambo bendiluthathile andalihlawulelwa. Akho nto inceda ukogqitha uthetha, kuyathethwana singabantu. Kungcono uba ngumntu endimbonayo apha phambi kwam, kwawuba bhetele xa sithetha.

Ayikho enye indlela kaloku endinokwenza ngayo kukuba mandimcenge umqhubi lo webhasi uba ubana ngaba andifake uba unalo unayo indlela yondifaka. Ndimcacisele isimo sam soba bendingayazi bendicinga uba kubhatalwa ngemali, ndimbonise imali. Kuba kaloku mhlawumbi uba ndingajika sendiphaa, loo nto leyo izawundenza ndingafiki ngethuba emsebenzini, ndibe ndingenazo neenkcukacha ezithe vetshe zothenga eli tikiti lebhasi, eli khadi lebhasi. Kodwa ke uba ke ke akwenzeki ke andinakwenza ngakumbi ke, kunganyanzeleka uba ndijikile ndiyokhwela iteksi ndizawusose ke ngoku ndibuza nalapha ebantwini uba umntu ulithenga phi ikhadi lebhasi, ndive ebantwini. Ngengomso ndiye ke ngoku sendilungisile ndinalo elo khadi lebhasi. Ayikho enye indlela, kukucenga. Uba akucengeki ndihlehle ndibuye umva ndiyokhangela eli khadi uba ndiza lifumana njani.

Ingcebiso endinomnika yona ummelwane yindlela yokuya ebhasini ubana ngaba inesithili sayo elindelwa kuso, noba ikhadi ulithenga phi, noba ibhasi ifika ngaxesha ngawaphi amaxesha kwisithili sayo. Ukwenzela angazufika emva kwayo, afikisane nayo okanye afike kwimizuzu ephambi kokuba ifike ibhasi. Izawuhamba ke ngoku ngolu hlobo bekufanuba ihambe ngalo. Ukubana ngaba emsebenzini uleqa intsimbi yesibhozo, akhwele ibhasi ezawufika phambi kwentsimbi yesibhozo ukwenzela azawufika emsebenzini kwangethuba. Yeyona ngcebiso endinomnika yona leyo.